Nna ke eletsa hore batho ha ba batla ho reka data ba reke moya ka lebitso la Senyesemane ke airtime ba reke moya ha ba qeta ho reka moya e be ke hona ba ka yang ho lo reka yona data eo ho na le mehlala ho na le dintho tse hlahileng ha o qeta ho reka data tse tlo o bontsha hore o batla data e feng. Ka hoo, bohlale ke hore o reke moya ha o qeta o boya o lo reka data. Ka hobane ha o ka batla hore o reke data e le ngwe e tla e le nyane e tla e leng horeng ha o no kgona ho etsa ntho tseo o di batlang. Empa ha o reka moya ho reka data ha ba bobebenyana o thola le data e ngata ka tjhelete e nyane ka hoo ha o ka reka moya ka tjhelete e nyane o ka thola data e ngata empa o ka reka data o ka e le nngwe o ka thola e le nyane ka tjhelete e kgolo.

Taba ena e amme setjhaba ka tsela ya hore ha ba sa kgona ho bala ka mokgo ne tlamehile ba bale ka teng hobane koranta e ne e na le information kapa bangodi le ditaba tse ngata. Ka hoo, ha ho se ho sebediswa marangrang le internet ho so hlaya information kapa yona ditaba tse kgutshwanyane tseo batho ba sa kgoneng le hore ba di bale hantle hobane re na le batho ba baholo ba tsofetseng e le horeng haba tsebe le ho sebedisa marangrang ba hloka hore ba rekele dikoranta. Empa ha se di le siko tjena e ba bothata. Ka hoo, ditaba e se le tse ba di shebellang di-television-eng ha ba sa kgona ho di bala le tsa di television-eng di kgutshwanyane ho feta tsa tsa dikoranteng. Ka hoo, ntho ena e ama setjhaba ka tsela e seng hantle.